Loko ndzi lava ku xavela vana va mina swa ndhavuko ndzi nga va xavela minceka, swibelani, tinjhovo, masandhazi na tiyele.

Hambana ka vuhlalu bya nkhuvo wa ndhavuko ku fana na mucato na vuhlalu lebyi ambariwaka hi tin'anga ta ndhavuko. Ndhavuko wu mbala ti vuhlalu byo tshuka na byo basa kambe vuhlalu bya nkhuvo wa ndhavuko i byo ti-colour to hambanahambana green, blue, white, red, yellow ti tele.

Munghana vuhlalu lebyi ndzi kumile vuhlalu na njara na nayiti ivi ndzi rhungulela ivi ndzi mbala.

Xibelani lexi u teka u boha exisutini loko u cina u jikisela nyonga u jikisela nyonga loko u tlhekuta u cinisa makatla no xisuti.

Vavanuna va ndhavuko va Xitsonga va fanekele ku mbala tinjhovo.

Vavasati va ndhavuko va mbala swibelani, miceka, risenga na ti wu yele.

Nqambi leyi ni yi rhandzaka i Thomas Chauke hikuva swilo leswi a swi yimbelelaka i swa ntiyiso naswona swi dyondzisa mahanyelo lama u fanekeleke ku ma hanya.

A ndzi rhandza vuyimbeleri bya Xitsonga hikuva ni rhandza ndhavuko wa ka hina.

Nkoka wa vuyimbeleri bya ndhavuko eka rixaka ra Xitsonga ku endla leswaku Vatsonga va nga rivali laha va humaka kona. Va fanele va yimbelela tinsimu leti va humaka eka tona tinsimu ta ndhavuko wa vona.

Ncino wa ndhavuko lowu ndzi wu rhandzaka wa Vatsonga i xibelani hikuva la ku cina va cinaka kona ku sala ku lo chacha swa tsakisa ende swa nandzika.

Dyondzo leyi ndzi yi kumaka eka tinsimu ta ndhavuko i ku ti ni mongo ti ni dyondzo.

Chauke u yimbelela tinsimu leti ti hi dyondzisaka u yimbelela tinsimu leti hi nyikaka vutivi ni dyondzo.

Tiyindlu ta Vatsonga ta ndhavuko i ta byasi ina ndzi nga tshama eka tiyindlu ta muxaka lowu hikuva loko ku hisa tona ta titimela na loko ku ku titimela tona ta kufumela.

Ntirho wa vavasati emindyangwini i ku sweka i ku hlantswa i ku endla leswaku ku vona leswaku emutini vanhu va hlayisekile.

Ntirho wa vavanuna i ku ya etihunyini i ku ka mati i ku ya emitirhweni ku endlela leswaku va ndyangu kumbe ndyangu mindyangu ya vona yi va yi hlayisekile yi nga hlupheki hi swakudya.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

Nkoka wa clan name i ku kota ku tiphata na loko va loko vanhu va ku vutisa va ku tiphati i kota ku tiphata u tiva laha u humaka kona.

Kokwana sweswi ekerekeni leyi ni nghenaka eka yona i nkarhi wa mina lowo wa ku ndzi endzeriwa leswaku ndzi ta kuma swikhongelo kambe ndzi kombela ku rhanga ndzi ndzi kuma mpfumelelo eka n'wina leswaku ma ndzi pfumelela ndzi tisa vakereki va mina va ta ndzi pfuna ku khongela ki.

Mufambisi ndzi kombela leswaku hi yimbelela tinsimu leti hi tona ti nga ta hi endla leswaku hi kota ku wina miphikizano ya tikhwayere.

Nkoka wa tinsimu ta kereke tinsimu ta kereke eku hanyeni i ku va i ku loko u ya etikerekeni tin'wana u ta kota ku yimbelela.

Ina swakudya swa masiku lama swi hambanile na swakudya swa khale swakudya swa sweswi a swi na vu a swi na rihanyo eka vanhu kambe swa khale a swi ri na rihanyo eka vanhu. Sweswi vanhu va kota ku fake ka swilo kumbe ku sweka swakudya kumbe ku hi endlela swakudya leswi swi nga riki enawini leswi nga ta va endla leswaku rihanyo ra hina ri va enghozini.

Vanhu va le ngomeni va dya swakudya swo kala munyu hikuva a swi nge vavisi naswona swakudya leswi swi va swi lulamisiwile hi vatirhikulobye va le ngomeni a swi fanelanga ku munhu wele handle a tisa swakudya swa yena engomeni hikuva n'wana u ta humelela hi swo karhi ivi va sola mutirhi wa le ngomeni.